Molweni bazali bam. Uxolo ngokungena kwincoko yenu koko indinikise umdla kakhulu. Okokuqala, mama ndiyibona iyinto entle leyo yokuba urhulumente asicingele siziintsapho ngokuthi asasaze iindaba zokucwangcisa kuthi siziintsapho ukuze thina sikwazi ukuzigqibela ngesifuna kwenzeke, ikakhulu emizimbeni yethu. Uyakwazi njengomama osemdala ukucwangcisa ukuze abantwana bakho bashiyane ngeminyaka ethile futhi ungaziboni se unabantwana abagcwalise indlu ube ungenamandla wokubakhathalela nokubabonisa uthando. Okokugqibela mama, abantwana abancinci bona abangamantombazana batsho bakwazi ukujongana neencwadi zabo ngaphandle koxanduva lokuzibona sele benabantwana kodwa kwa bona baseziimveku, baqhubekeke namabanga wabo aphezulu.

Umntu ophila nentsholongwane kagawulayo akumelanga ukubana umamela abantu ukuba bathini ngoba bubomi bakhe obuna, futhi xa engazidli iipilisi nguye umntu ozofa. Kumele umntu adle iipilisi ngexesha alimiselweyo ukuze azophila ixesha elide, angamameli abantu uba bathini ngempilo yakhe.

Xa bekuvavanya bathole unegciwane lentsholongwane kagawulayo baye bakuvavanye ke ngoku nezinga lakho lamajoni omzimba ukuba asebenza kanjani, le nto bayibiza ngokuba yi-CD four count. Ukuba yehlile, uselungelweni lokuba ungaqalisa ukusebenzisa imithi yakho. Babe sebekunikeza imithi yakho ke ngoku ukuncedisana namalungu akho omzimba ukuba asebenze ngendlela uzophila ubomi obude.

Zininzi iindlela endingazenza kodwa endizokuyikhetha ngoku yeyokubana njengomzali ndihambe ndibuyele esikolweni sasemva kwemini ukuze nam ndizokwazi ukuzibhalela, ndizokwazi nokufunda, ngoba kubalulekile oko. Ngoba nemayeza owafumanayo esibhedlele okanye ekliniki uzotsho ukwazi ukuzifundela ngokwakho imilinganiselo nemigaqo yayo.

Umsebenzi wokuba ngumcimimlilo mna awundifanelanga konke konke ngoba ndingumntu oneengxaki zempilo ezifana nesifo sofuba kunye nomzimba omkhulu. Ke loo nto ithi angeke ndikwazi ukumelana naloo msebenzi, ingakumbi ngoba andinawo namendu lawo okuba ndingakwazi ukubaleka xa umlilo unokuthi undificanisele ekoneni.

Amadoda amaninzi awakholelwa kakhulu kwizinto ezidibene noogqirha, ingakumbi abo abanyanga izigulo zoxinzelelo lwengqondo, ingakumbi ke amadoda amnyama aseAfrika. Bakholelwa ekubeni bazisombulule ngokwabo izimo zabo zoxinzelelo lwengqondo ukuze leyo nto ingabenzi babonakale njengabantu abaziziyoyoyo. Amadoda amaninzi ke akhuliswa kumakhaya apho kwakusithiwa kuwo, qina ndoda, indoda ayikhali.

Ewe, usapho lunelungelo lokuba luhlale phantsi nendoda leyo ehlukumeza inkosikazi yayo. Futhi xa ngaba bengafumani isisombululo sokuyixazulula leyo nto leyo, banalo ilungelo lokubana babadibanise nogqirha othe waqeqeshwa ngokoluleka izimo zengqondo.

Into engaphucula ixesha lokufika kweambulensi singaliphucula ngokuthi kulungiswe iindlela ezilokishini ukuze zingabi namthelela ekufikeleleni kweeambulensi kwiindawo esihlala kuzo. Okwesibini, ukongeza iiambulensi kwizibhedlele, kungenza umohluko omkhulu kwixesha eziphendula ngalo. Okokugqibela, ukufundisa umphakathi ngoncedo olukhawulezayo nokuba lufumaneka njani. Loo nto inganceda nasekukhawuleziseni ixesha lokuphendula.

Okokuqala, ngokuqeqesha abongikazi abakwaziyo ukugcina iimfihlo futhi abahloniphayo kwiziguli. Okwesibini, ngokwenza iindawo ezikhuselekileyo zolutsha apho kuxoxwa khona ngezinto abazoyikayo kunye nezo ezithi zibehlele belulutsha. Okwesithathu, ngokuthi kuqeqeshwe abasebenzi bempilo ukuba bakwazi ukukhawulelana nezo meko ngokuba babonakalise uvelo kunye nemvakalelo kwaba bahlukunyeziweyo.

Isifo sephepha sisifo esinobungozi kakhulu, ngoba ngokuthi ufumanise ukuba unaso isifo sephepha kuye kwenzeke xa sewusenza uhlolo okanye ucwaningo ukubana kuvele izifo ezininzi ebezisithekile apha emzimbeni, nazo izifo ezinobungozi. Yiyo loo nto xa uye waziva ingathi ungaba naso okanye ukhohlela into engapha kweveki kufuneka ukhawuleze uhambe uye ezindaweni zonyango ezikufutshane, ezifana neeklinikhi.

Ngokolwam uluvo abantu abaninzi abakayiqondi indlela yokuthatha amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo, ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Abantu basadinga ukufundiswa ngoba abantu abaninzi basakholelwa ekubeni xa unentsholongwane kagawulayo uza kufa, kanti akunjalo koko badinga abantu abaza kubavula ingqondo babafundise ngezi zinto.

Ixesha elininzi abantwana abahlukumezayo abangamakhwenkwe baye bathi baxhaphaze abantwana abangamantombazana afikisayo umhlawumbi ngabantwana abaye babone mhlawumbi ootata babo emakhaya behlukumezeka oomama babo. Nabo baye bayibukele loo nto leyo bayibone njengento elungekileyo ngoba kaloku utata uyayenza, naye abone ukuba makayenze leyo nto leyo kulo mntana uyintombazana. Abe yena ngokwakhe engazazi mhlawumbi nokuba uyahlukumezeka xa esenza kanjalo.

Okokuqala, ndingajonga la manqanaba alandelayo, ukubandakanyeka komzali neendlela zokumxhasa, umzekelo, amaqela axhasayo, umntu omdala othembekileyo anokuthi athethe naye. Nditsho ke ngoku ndimxelele ngendlela angaya ngayo emtholampilo. Ahambe ayofumana uncedo kwiindawo esizibiza ngoba ziiklinikhi ke ezo, neendlela zentlalontle apho angafumana khona neengcebiso xa ngaba ufuna ukumgcina umntwana okanye ufuna ukunikisa ngaye, le nto ebizwa ngokubana yi-adoption.

Wonke umntu unalo ilungelo lokuba atyelele ixhwele okanye isangoma, ingakumbi xa efuna kukhanye ebomini bakhe. Leyo nto leyo yinto kakade eyayivele isenziwa ngabantu bakudala, ingakumbi kuthi thina bantu abamnyama nabangamaAfrika. Yinto esasiyithakazelela kakhulu leyo, kungekafiki ke inkolo yobuKristu eyafika yazijika iingqondo zabantu.

Ilula kakhulu loo nto leyo. Xa kufika isigulane sibe singakwazi ukuva futhi sithetha ngezandla ithi ke loo nto leyo mna njengomongikazi ndimnikeza iphepha nepeni abhale yonke into afuna ukuyithetha. Mna ke ndimphendule ngokomlomo, ngoba bona banesakhono sokujonga umntu emlonyeni abe seyemva ukuba ufuna ukuthini. So yindlela leyo esingaphendulana ngayo. Yena uzobhala phantsi mna ndimphendule, abhale phantsi mna ndimphendule.